Haeba hona le e mong e leng hore o batla ho sebedisa Metrorail, ke mo eletsa ka hore ba tle ba hlokomele hore na Metrorail o sebetsa ka tsela e jwang. Ke ding tse ntle ka yona, ke eng tse ding sentle ka yona. Le hore na ke di phephetso tse feng tse eleng hore ba ka kopana le tsona, mme ba ka itlhokomela ka tsela e jwang. Hore batle ba tsebe hore na ke qeto e feng batlo e nka.

Pono e ya hore bakganni le ba bang ba di tekesi ba lwane ke ho se utlwane, ebilane ho sena melao e beilweng hore na ho ka sebedisana jwang di tseleng. Moo e leng hore batho be leng ha ba na molao ba iphumana ba kenya tsietsing. Mme taba ena ke taba e leng hore ha e hantle. Bobedi ba bona tlameile ba , ba be le yona kopano. Ba dule fatshe, mme e mong le e mong a tle a bue hore na bothata ha ke le hore ho ka thusahala jwang. E be e be mabaka a bona ba a beha tafoleng hore hobe le qeto e nkuwang.

Ho tsamaya ka sefofane ho qadile ho le monate, empa jwale ha e ne se se se nyolohelang hodimo ho ne ho tshosa haholo. Hobane ke ne ke qala ho iphumana ke le ka hara sefofane. Mme ke ne ke ikutlwa ke sa phutoloha ho hang, hobane ke shebile ka mokgwa oo se tsamaellang ho dima maru ka teng. Empa ha nako e ntse eya ke la iphumana ke phuthulohile , le letswalo la ka le fedile. Mme ke a bona hore ke tlameha ho leka hape ho se palama, hore letswalo la ka le tle le theohe.

Bakganni ba di-taxi ba tseka ditsela. Bakganni ba di-taxi, ba tseka hore ke mang e hlokang hore e be moetapele wa bona. Bakganni ba di-taxi , ba tseka ha ba bang e le hore ba kganna hampe di tseleng.

Dumela ntate, ke na le tletlebo e kgolo haholo. Dibeke tse fetileng re la elellwa rona jwale ka setjhaba, hore mabone a mo re dulang ha sebetse mme senana se nkile nako e telele haholo. Mme re la le tsebisa pele ka taba ena. Ha ra ka ra fumana thuso, mme nka rata hore re tle re thuswe ka mabone a na. Hobane ha a timme tjenana di kotsi tse ngata di a etsahala. Re na le batho ba tswang , re na le batho bao e leng hore ba ka nna ba tloha ba hlabana ka dithipa. Mme ha wa bolokeha ho hang di tseleng ha mabone ana a time. Mme re ka kopa haholo haele hore re ka fumana thuso hotswa ho lona jwalo ka masepala hore re lokise sena.

Ditulo hase ntho e leng hore e tlameha ho lwanelwa. Haholo - holo haeba ho santse hona le sebaka seo motho aka dulang ho sona. Ho bohlokwa hore ho buisanwe hantle e le ho rarolla bothata bo teng. Mme le mokganni wa taxi le yena a tle a tle ka tharollo, hore na ho lokisa taba ena jwang. Empa ha se ntho e tlamehang ho lwanelwa ho hang.

Bakganni ba dilori ba iphumana ba le dikotsing tse kgolo. Hobane ba kganna ka lebelo , ebile ba tsamaya ka dinako tseo e leng hore ke bosiu haholo. Ba bang ba teng ba kganna ka tlasa tai, e leng hore ha se molao eo leng hore o dumelletswe.

Dumelang, ba tsamaisi ba dibese. Ke na le tletlebo e kgolo haholo ka tsela e re tshwerweng ka teng ke bakganni ba lona ba dibese. Ee re tsamaile leeto le letelele ho ya Polokwane. Mme mokganni wa bese wa rona, ha a ka ema hore re tle reye di ntlwaneng, kapa hona ho reka dijo. Mme jwale ka ba palami ba di bese re fumane sena se le sebe haholo. Hore na ebe ntate ke motho eo eleng hore o entse ile le jwang, hore atle a etse taba e mpe hakaalo. Mme nka rata ha taba ena e ka lokiswa pele e ka ya hole, kapa ya ama batho ba bang beo e leng hore ba tlo kgannelwa ke mokganni enwa wa bese.